Motswedi wa dijo o ka ikanyegang ke dijo tse di ja isiwang ke batho ba le di-million letsatsi le letsatsi kgotsa e le bogobe, porridge, senkgwe kgotsa diphaphatha.

Rooibos ga ena caffeine jaaka kofi kgotsa ditee tse dingwe, ka jalo e siametse batho ba ba nang le mathata a pelo.

Dipula tse di sa iketletseng kgotsa komelelo e kgolo, rooibos e tlhoka maemo a a rileng a pula, rooibos e o na le letswai, balemirui ba ka dirisa drip irrigation kgotsa metšhini ya go boloka

Diphetogo tsa maemo a bosa, dikokwanatlhoko le di tshenekegi, tlhekefatso ya metsi, tlhokego ya thekenoloji le thuto.

Go dira dijeme le dipheko, go omisa maungo go dira matute.

Dipanana, a monate a bonolo go a ja. Apole, a monate a le mosola mo botsogong.

Tamati e ka jewa e le tala kgotsa e apeilwe, carrot e ena le e fetoga vitamin A e thusa matlho, garlic e tlisa tatso e e kgethegileng mo dijong.

Ke temo ya morara e tlhokomelwang ka tsela e e kgethegileng gore e dirisiwe mo go direng Dino, go jala morara go tlhokomela ditlhare go roba morara.

Lefelo le le nang le letsatsi le le lekaneng, o nonneng o siametseng temo, peo kgotsa ditlhare tse o batlang go di jala.

Rooibos, ke setlhare sa tlhago e lema ka mokgwa o sa senyeng , e thusa go boloka metsi.

Mabele ke dijo tsa setso tse di humanegileng ka fibre, korong e dirisiwa go dira borotho e naya maatla le poroteini, dinawa di na le fibre, iron le vitamin.

E tlhoka mowa o omileng, o serame ka lobaka, o mogote ka letsatsi, o o siameng sandy soil, rooibos ga e batle metsi a mantsi.

Setlhare sa tlhago, e tlhaga fela mo mafelong a a rileng kwa Kapa Bokone, e itshokela komelelo, e kgona go gola mo mafelong a pula e seng e ntsi, mme a e swe.

Tee ya setso le e ntšha, iced rooibos tea e e rekisiwang ka mefuta-futa e e nang le nama ya ditlhare ginger, lemon, mint, ice cream and sorbet. Rooibos e dirisiwa mo go direng natural flavoured dessert, lotion and body cream go fepa ga tsa letlalo.

Matute a merogo carrot, beetroot, chips. Morogo e segiwa ka magareng e omisiwa kgotsa e baked go nna low fat crunchy snacks, carrot cake, beetroot brownies entsha tatso botlalo, juice le smoothies, green smoothies di na le spinach, cucumber di itsisiwa ka detox.

e le motheo wa dipitse le stew e nontsha tatso ya dijo, carrots go dira stew and snacks, mix peppers go oketsa tatso le mmala, cucumber e siametse salad.

Kgolo ya thekenoloji e ama temothuo le kgwebo ya maungo ka ditsela tse di dintsi tse di tokafatsang tsela ya go jala, go kotula go boloka le go rekisa. Thekenoloji e fetola temothuo kgwebo ya maungo ka go tokafatsa boleng le bongata jwa maungo go kgothatsa kgwebo e golang, thusa balemi go itshelela le go tswelela.

Tlelaemete e ama mefuta ya merogo e e ka jalwang mo polaseng ka gonne dimela di tlhoka maemo a a rileng a tlelaemete go gola sentle, maemo a tlelaemete a akaretsa motjheso, pula, letsatsi le phefo. Morula ke leungo le le tlhagang mo ditlhareng tsa morula, le na le melemo ya go oketsa madi mo mmeleng le go tokafatsa mmatota.

Maungo ke karolo ya semela e golang morago ga thobo ya tshimo nnyane ya matlhare, merogo ke karolo tse dingwe tsa semelo tse di jewang jaaka matlhare, morogo, carrots, ditamati.

Maungo a tshegetsa ikonomi ya Aforika Borwa ka tsela e latelang go oketsa thekgo ya madi a a tswang kwa ntle, go tsenya tiro mo dikgaolong tsa magae, go tokafatsa phepo le boitekanelo jwa setšhaba.

Merogo ke selo sa konokono mo go ageng mmele o itekanetseng ka gonne oketsa fibre, bithamini le diminerale, thibela malwetse, tokafatsa dijo tse di nang le dikotla, dirwa ka tsela tse di farologaneng tse di monate.

Merogo ke dimela kgotsa ditlhare tse di jang karolo ya dijo tsa motho, e tumile ka dikotla tse di tlhokegang ke mmele go tshwana le di-vitamin.

Rooibos ke tee e enang le botshelo jo bontle jwa botsogo, tatso e monate mme e sa tshwenye ka caffeine, ke ka moo batho ba le ntsi ba e rata go feta mefuta e mengwe, e a lapolosa mme o ka e nwa bosigo o sa tshwenyege ka boroko.

Ee, rooibos ena le seabe se segolo mo go rotloetseng temothuo e e tswelelang le mo go sireletseng tikologo, bogolo jang fa e le ngwa ka mekgwa e e nang le boikarabelo. Rooibos ke semela sa tlhago sa Aforika Borwa.

Rooibos e jalwa ka peo e ntshiwang mo dimeleng tse di setse di godile, rooibos e batla o nang le leje mme o sa tshole metsi, rooibos e roba ka nako ya selemo fa semela se tlhobogile e oma mo letsatsing.